Into endithanda ukuyenza ndidlulise ixesha kukuba ndibukele umabonakude, evekini ndichitha iiyure ezingamashumi amabini ndibukele umabonakude.

Ukubaluleka kwemidlalo kulutsha, ukuxutywa kwabadlali abasebatsha kuluncedo kakhulu, ingakumbi abahluke ngokwebala, ngemvelaphi yabo kunye nangokwesini. Ngoba oku kunceda ukuba abadlali abaninzi bakwazi ukufunda ngemvelaphi yabanye abadlali abadlala nabo, kunye bakwazi ukwamkela abanye abadlali. Balamkele nebala labo kuba lohlukile kweli labo kunye nesini ngokunjalo.

Amabhokobhoko ayiphumelele kane indebe yomhlaba. Loo nto leyo yandenza ndizive ndichulumance kakhulu ngelizwe lam uMzantsi Afrika. Ndaye ndonwaba kakhulu ngokuba Amabhokobhoko asenze ukuba, enze ukuba ilizwe laseMzantsi Afrika kube lilizwe elidume kakhulu.

Ukungaphumeleli komntu oselula kungamnceda kakhulu ukuba afunde ukomelela nokuzama nangakumbi. Ayazi ukuba ukungaphumeleli akuthethi ukuba into akakwazi ukuyenza qha udinga ixesha elaneleyo ukuzilolonga ukuze naye enze ngcono kwilixa elizayo.

Ukuthabatha inxaxheba kwezemidlalo ngelixa ndisakhula kwandinceda kakhulu njengomntwana wesikolo. Kuba kwandikhwebula ezintweni ezininzi ezazisenziwa ziintanga zam ngelaa xesha, ezifana nokuba ukutshaya iziyobisi kunye nokwenza ezinye izinto ezingalunganga nezingathandwayo ngabazali kunye neetitshala neetitshalakazi.

Kuyatyhafisa ukungaphumeleli kumdlalo. Ndingayicebisa le ntombi ukuba yena neqela lakhe baqhubeke bezilolonga rhoqo kumdlalo wabo wonyazi ukuze bakwazi ukumelana namaqela azilolongayo nawo rhoqo. Bazinike ixesha elaneleyo bazilolonge ukuze nabo bakwazi ukudlala kakuhle baphumele.

Umhlobo wam ofuna ukuba ngumphembeleli kumajelo onxibelelwano ndingamcebisa ukuba aqale eyunivesithi kuqala ayokufunda. Ngokuba ukuba umphembeleli kungahambahambe kuphelelwe okanye kungambhatali imali oneleyo azokuyidinga empilweni yakhe ukuze afezekise onke amaphupho akhe.

Ezemidlalo zibalulekile kakhulu ingakumbi kubafundi besikolo, ngokuba zibanceda ezintweni ezininzi. Okokuqala, zibenza bahlale bedlamkile emzimbeni. Okwesibini, zibenza bahlale bedlamkile engqondweni. Okwesithathu, zibenza bazikhwebule ezintweni ezininzi ezenziwa ngabantwana abasebancinane ezifana nokutshaya iziyobisi baphele sebeyeka isikolo.

Abaqeqeshi kubalulekile kakhulu ukuba babe nazo izakhono kwezemidlalo. Izakhono zabo kumele ukuba ngabana zehluke. Okokuqala, kumele bakwazi ukuxazulula iingxaki abajongene nazo nabadlali. Abe sezingeni elikulungeleyo ukuqeqesha abadlali abohlukahlukeneyo.

Ukuphumelela kweqela lombhoxo kulikhuthaza kakhulu ulutsha loMzantsi Afrika ukuba nalo luthathe inxaxheba kwezemidlalo ukuze ilizwe lethu liye phambili njengokuba eMzantsi Afrika sijongene nomcelimngeni wezinto ezinintsi, ezifana nokungabikho kwemisebenzi.

Into endicinga ukuba yenze ukuba uMzantsi Afrika ugqwese kakhulu kumdlalo wombhoxo kukuba abaqeqeshi bomdlalo wombhoxo ngabaqeqeshi abaphume izandla, abanesakhono kumdlalo wombhoxo kwaye banamava. Okwesibini, ngamabala okudlalela asemgangathweni apho abadlali bathi bazilolonge khona, loo nto yenza ukuthi abadlali bagqwese.

Njengamdlali omkhulu weintanethi ndingacebisa ukuba abantu bafunde ukudlala umdlalo wokuqhuba iimoto kwi-intanethi ukuze baphuhlise isakhono sabo sokukwazi uqhuba.